Se se neng sa ntlhotlheletsa gore ke bule akhaonto ya me ya ntlha ya banka ke gore ke ne ka bona tiro la ntlha morago ga go falola matric-i. Ka jalo modiri mongwe le mongwe o tshwanetse go bula akhaonto ya banka gore a kgone go gola mogolo wa gagwe mo akhaontong ya gagwe ya banka. Maitemogelo a me e ne e le a itumedisang tota.

Fa o ya go adima madi kwa bankeng o tlhoka go tshwara ditokomane tse di latelang e bong bukana ya boitshupo le selipi sa mogolo kana pay slip.

Go botlhokwa gore batho ba nne ntse ba itse go le gontsi ka ditlhwatlhwa tsa madi go latela tse di latelang tokafatso ya ikonomi, phokotsego ya ditlhwatlhwa, maemo a pabalesego.

Fa o latlhegetswe ke karata ya banka o tshwanela ke go ya kwa bankeng ka bonako go ya go e tswalela morago o tshwanela ke go bula e nngwe e ntšhwa. Mme o tshwanela ke go netefatsa gore karata ya gago ya banka e dula e bolokegile ka nako tsotlhe ka gonne go na le bomenemene bo bo tletseng thata mo nageng ya rona.

Ditlhwatlhwa tsa madi di ama kgwebo ya ditšhabatšhaba ka tsela e e farologaneng. Tekanyetsokabo ya bosetšhaba e dira gore madi a puso a tsamaisiwe ka go kgaoganya tiriso ya madi magareng ga mafapha a bosetšhaba, di porofensi le dipusoselegae.

Melemo ya mobile money e akaretsa kgabaganyo le tsamaiso, kgatlhego ya tshebeletso, tsela ya go tsamaisa madi. Mme dikgwetlho di akaretsa kgabaganyo ya tshebeletso, kgatlhego ya tshebeletso, tsela ya go tsamaisa madi. Dikotsi di akaretsa kotsi ya tshebeletso, kotsi ya bolotsana le kotsi ya go latlhegelwa.

Fa ke ne ke ka kopana le motho yo o itseng dilo di le dintsi ka forex ke ne nka rata go mmotsisa gore ba dira madi a le makae ka letsatsi le gore ke dikgwetlho dife tse ba kopanang le tsona fa ba le gare ba dira ka forex.

Dikelo tsa go a naya madi di akaretsa tshekatsheko ya madi ya tsa kgwebo le tse dingwe le dikarolwana tsa madi mme di re ama ka go dirisa madi a tlhama.

Kgwebo ya bo matšhonisa ke kgwebo e e seng mo molaong mme mmuso o ka dira gore batho bao ba tšhonisang batho ba tshware ka dinako tsotlhe.

Go nna le peeletso ya nako e telele go ya go rola tiro go botlhokwa thata segolobogolo mo matshelong a batho ba ba tlhokomelang balwetsi, batsofe kgotsa batho ba ba nang le bogole ke ka ntlha ya mabaka a latelang, go fokotsa wa go felelwa ke maatla.

Go fetoga-fetoga ga ditlhwatlhwa tsa madi segolobogolo fa madi a ewa ka ponyo ya leitlho go ka tlisa dikotsi tse dintsi tse di amang matshelo le ikonomi ya batho le lefatshe ka bophara. Tse ke dingwe tsa dikotsi tse di ka nnang teng, go nyoloha ga ditheko ya dithoto. Fa madi a gae a wa ditlhwatlhwa tsa dithoto tse di tswang kwa ntle di a nyoloha. Se se ama dijo, petrolium le dilo tse di tlwaelegileng tsa letsatsi le letsatsi.

Go ithuta ga me mo maitemogelong ao a akaretsa go fetoga ga madi. Ga a ka fetola dithulaganyo ka ponyo ya leitlho go tshwanetse go baakanyetsa se se ka diregang go tlogela sebaka sa mo tekanyetsong ya madi le molemo go latelana maemo a madi le diphetogo tsa ikonomi pele ga leeto kgotsa peeletso.